Coca ngendaba yokuthemba nofana ekuthembana estokfeleni. Kufana nekomemtjhade ngombana abanye bayathembeka abanye abathembeki okuncono khulu ngilokha naningathathana nibe bathathu niye ngebhangeni nivule khona i-akhawunti kula kusebenzeka khona-ke.

Coca ngendaba yokuthemba nofana ukuthembana estokfeleni. Ngaskhathi abanye bayathembeka abantu ngaskhathi abanye abathembeki. Into engcono khulu nesebenzako ngilokha naningaba bathathu niye ngebhangeni nitlikitle phasi lapho kubalula akukghoneki ukuthi umuntu angabaleka nemali yabantu.

Ingabe zilisizo kangangani iintokfela? Linga ukunabisa ipendulo yakho. Zilisizo khulu iintokfela ngombana asikghoni ukukhipha imali ngenyange eyodwa kodwana kubangcono lokha nawukhipha kancani kancani ekugcineni uyithole lento ofuna ukuyithenga.

Nakutholakala bona estokfeleni ababonisani ngelihlo linye uthole bona kuneenkulumo ezinengi nokulwa, wena nagade usebujameni bokudosa phambili bewuzokwenzani bona kugcine kunokuthula nokudoselana umoya? Mina njengomdosi phambili bengizobahlalisa phasi sararulula umraro lo obenze bona bangaboni ngelihlo linye.

Yini umehluko phakathi kwetjhorensi yezamaphilo netjhorensi yekoloyi? Yekoloyi umehluko kobana ikoloyi nayingalimala namkha yalahleka bakunikela imali yokobana uthe

Nakutholakala bona estokfeleni ababonisani ngelihlo linye uthole bona kuneenkulumo ezinengi nokulwa wena nagade usebujameni ukudosa phambili bowuzokwenzani bona kugcine kunokuthula nokudosana nomoya? Mina bengizobahlalisa phasi silungise lento ebenze bonyana bangabonisani ngelihlo linye sa

Iinhlobo zeentokfela esinazo endaweni yangekhethu ngeyezinto zokwakha iinsamende, amafesdiri endani neentofu zerhasi, iimpoto, izitja.

Eqakatheke khulu ngombana iyarhelebha ngaksasa nasele usemrarweni namtjhana ulinyalelwe yikoloyi.

Incwadi yemaphoyiseni, nabomazisi boke babazali nebontwana oyokufunda, nakho koke neentifikedi zakhe zoke, nencwadi ebufakazi bona sekamukelwe esikolweni leso ayokufunda kiso ne-statement sebhanga sabazali.

Iye, ingaba nendima njengalokha masekurholiswana kufakelwana imali, umuntu uziberegisela uzisebenzisela ifowunu uthumela imali ngefowunu, maqedukuthumela imali ngefowunu uthumela ubufakazi obubizwa nge-proof of payment ngelimu lesikhuwa bese wazokuthumela umuntu loyo ukuthi napubufakazi bonyana imali ngikfakile.

Isiza ngokuthi asisagcwali emabhangeni nemitjhinini wemali batjho sifakana neemali, siyifaka sizihlalele ngendlini imali ngomaliledinini.

Abantu abadala balila ngokobana abakghoni ukusebenzisa abomaliledinini babhadele imali eenkolweni. Ngokubona kwakho ngikuphi okungenziwa bona woke umuntu abe nelwazi bekakghone ukubhadala imali ngomaliledinini? Okungenziwa kukobana ngemabhangeni babekhona abafundisa abantu abadala ngokubhadela imali.

Iyini imali kamaliledinini? Imali kamaliledinini yimali engebhangeni lakho okghona ukuyisebenzisa namkha ukuyilawula ungakayi ngebhangeni uyilawule kumaliledininakho

Hlathulula ngokuzeleko bona ngimaphi amagadango athathwako nakutholakala bona umuntu nofana umbelethi akakghoni ukuphetha isivumelwano sokubuyisela imalimboleko ayithetheko. Makabhadelwa ukubhadela imali bamusa

Hlathulula ngokuzeleko bona ngimaphi amagadango athathwako nakutholakala bona umuntu nofana umbelethi akakghoni ukuphetha isivumelwano sokubuyisela imalimboleko ayithetheko. Bathatha igama lakhe libe limbi nakwamanye amabhanga namkha nakamanye amakampani abolekisana ngeemali boleka.

Into edla imali ngokubona kwami, sithuthi uzobe usisebenzisa begodu namaphepha okufanele ube nawo nawutjhinga ngakwelinye ilizwe.

Ngingamupha izeluleko zokobana abenemali eseqadi yokuthenga izinto ezincani ekukhambeni. Abenenye ayibekako

Ngiyibeka ebulungweni qobe nyanga.

Lingamphazamisa ngokobana izinto zibize khulu angasakghoni ukuhlanganisa imali le ebekathe uzayisebenzisa phambili ngombana uzokuthola izinto zibiza imali ephezulu khulu kunangapha.

Ngingamhlathulula ngokobana imali esetjenziswa e-America ayifani, ayilingani nale siyisebenzisa eSewula Afrika, iranda lincani kunemali esetjenziswa e-America.

Umuntu ngingamyelelisa bona aqale iindawo ezinamanani aphasi begodu angathengi izinto ezingakaqakatheki.

Ngingamyelelisa ngokobana angathengi ku-inthanethi namkha abone amathikithi wamanani aphasi, agijimele wona. Okuphephileko kuthenga bunqopha eendoyelweni zeemphaphamtjhini namkha la kuneembhesi khona.

Ngingabayelelisa ngokobana benze irhubhululo bona ibalwa njani begodu bazi bona nabaphethe imali yangapha, nabayiqathanisa neyangale kuba yimalini. Lokho kungenza bona izinto zibelula for bona.

Ukuqakatheka bona uhlele imali ngefaneleko kusese nesikhathi, kuqakatheke ngokobana ungatlhayelelwa yimali namkha ubhalelwe kubuya.

Ngibona iintjhijilo kuyimali esetjenziswako elizweni lelo begodu okhunye okubanzima ngilokha sele ujwayele ukusebenzisa imali yezweni lekhenu, mawusele ukwelinye, kubanzima namkha ngithi kubabudisi khulu.

Azilingani ngombana umnotho yethu ihlukile kanye nangendlela kubuswa ngakho enarheni, kuba nomehluko omkhulu, yingakho iimali zamazwe zingalingani.

Iye, mina ngibona kukateleleka-ke bona umuntu azi iimbalo ukukhandela ukugalaja imalakhe ngombana njengalokha nawuthengako, bakutjela inani lento loyo oyifunako, kufanele wazi bona imali abayibizako leyo iyimalini.

Kuqakatheke ngokobana ukwazi ukuba nemali yokubuya nasele ikhambo lakho liphelile begodu kube nezinto ongazithenga namkha ongaba nekareko kizo lokha nawuvakatjhileko.